Ngike ngazama ukutshala isihlahla salamula, engingakusho ukuthi akusiyo into elula ngoba isihlahla njengoba sikhula size sifike ekutheni ukuthi sikwazi ukuvuna imfuyo kudinga ukuthi usinakekele ngasikhathi sonke. Uma uke wasigeja ukusichelela isikhathi esithize ungasithola sesisesimweni esibi. So kuyasiza ukuthi uma uzovuna, uma uzotshala iy'tshalo, uzinakekele ngasikhathi sonke nangendlela ekahle.

Kungamele ukuthi ngishintshe iy'ndlela zokwenza uma kuwukuthi bengiwumuntu othi avuke ngesikhathi esithize ukuthi ayovula imishini ezokwenza izinto ekumele zenzeke. Kungamele ukuthi mina ngibe wumuntu okungamele avuke ngamuva kunalokho ngoba izinto ngizobe ngizenzela mina ngezandla zami. So, so kulokho kungamele ukuthi iy'khathi zami ngizilungiselele ukuthi ngiyoba umuntu ozosebenza isikhathi eside kunakuqala ngoba imishini uma kuwukuthi uyayicofa ukuthi ikwenzele izinto, ayikudingi isikhathi esiningi kakhulu osukwini lakho, kodwa uma kuwukuthi uzoba umuntu ozenzelayo izinto kumele ukuqonde ukuthi kuzothatha isikhathi eside kunokuthi u-one imishini ukuthi ikusebenzele.

USipho ngingamnika umcebiso wokuthi, akayakhe imishini noma ayishintshe indlela atshala ngayo athole imishini ezosiza ukuthi uma kuwukuthi amanzi akasekho kube khona umshini onamanzi awagcinile, ngoba ngeke kunethe njalo, amanzi abuye aphele futhi. Kukangcono nje ukuthi athole imishini ezogcina amanzi, amanzi azobe elindele ukuthi uma kuwukuthi amanzi akasekho noma akunethi isikhathi eside, kube iwona asebenzayo. Ilokho nje engasiza kakhulukazi kunokuthi athembele komunye umuntu kule simo.

Abukho ubungozi ekutheni ukuthi andise iy'tshalo, imvuno yakhe, abukho ubungozi lapho. Into angayenza nje yena ukuthi andise iy'tshalo zakhe. Phezu kwaloko ngoba abantu abaningi kunesikhalazo esikhulu or kodwa esengakwenza ukuthi akanyusele i-price, akanyusele imali yokuthengisa ukotapeya. Phezu kwalokho aphinde atshale omunye, ukuze eminyakeni ezayo abe ney'hlahla eziningi aphinde enze nemali eningi.

Ukuthi endaweni la owenzela khona, kungabi khona abantu kungabi khona futhi izinto ozisebenzisayo ekutheni ukuthi udle noma kube khona okuhlanganisa nomzimba, kanti futhi kungabi khona abantu kuleyo ndawo. Akube ukuthi uzokwenza lokho, uyilawule kahle nangendlela ephephile.

Ukuthi nenze sure ukuthi niqinisekise ukuthi le zinto eniy'sebenzisayo ekutheni ukuthi nivikele iy'tshalo zingabi nabungozi kanti zisetshenziswe ngendlela ekahle ephephile. Nabasebenzi nabakhi, bahleli becetshiswa ukuthi ayenziwe ngendlela, ayisetshenziswe ngendlela futhi ukuze kuzogwema iy'nkinga ezingafika ngamuva ngaphambili mayelana ney'tshalo noma mayelana nendawo yey'tshalo noma futhi mayelana nabasebenzi.

Hhawu uMamDleko, hhawu ayi bekungekho kwankinga, bekungekho kwakunzima ngoba into ayenzayo uyayazi kudala wayetshala, kudala wayevuna. Into nje ongase ukuthi ibe yinkinga, sekungaba ukuthi ubudala bakhe, ukukhalaza ngeqolo noma ukuhlangana namatshe ekwenzeni kwakhe le nto ayenzayo, kodwa ngaphandle kwalokho, hhawu uyayazi into ayenzayo kudala wayeyenza le nto.

Ama-supermarket iwona nje ahamba phambili. Khona naley'ndawo lezi ekuthiwa, kuthiwa ama-farmers market, iy'ndawo lana ezigqugquthela ekutheni ukuthi abantu badayise izinto ey'tshaliwe ezingafakwanga izinto lezi zabelungu, izinto lezi ey'jovwayo. Kungaba khona, kungasiza-ke nalokho. Iwona amamakethe-ke lawo engathi mina yiwo kanye engaba indawo ekahle ukuthi izinto ey'kanje zidayiselwe khona.